Koloi ha o e paka, o sheba seipone o bo tlo sheba seipone sa kantle lehlakoreng hore o paka koloi ya hao hantle, ha o emele mola, ha o tshele mola, kapa hona ho tjhaisa koloi e tlo ema pela hao.

Ka hore ba be le mamellano, ho dulwe fatshe ho be le qeto e ba dumellanang ka yona hore, ba tla sebedisana mmoho jwang, ha ba sa mamellana ba beha maphelo a bapalami kotsing. Nthwena e ka qobuwa ka hore ba dule fatshe, ba shebellane, ba tsebe ho sebedisana mmoho ka nako tsohle.

Ke bona maphelo a rona a sa bolokeha ke ntwa tsena tsa bona tsa ditekesi, ho ba bapalami ba bang ba loba maphelo a bona ka baka la ntwa tsena tsa bona. Ho kotsi yoh haholo ho ba nako tse ding re tshaba le ho palama ditekesi tsena tsa bona, dipalamong tseno tsa bona di sa bolokeha le mantswe a bona a hlonhlontsha ditsebe ha ba lwantshana le dibetsa tseo tsa bona.

Kea tshaba ebile kea tshoha ha ke fumana hore nna, ke nna ya ekeditseng palo ha tekesi e ne e tletse, bophelo ba rona le ba bapalami ba bang bo kotsing. Ka mehla etsa hore o fihle ka nako dipalangwaneng hore o tlo o tseba hore o palame o bolokehile, o ske wa beha le maphelo a batho ba bang kotsing, ha wa bolokeha ebile ha se ntho e nka bang ka etsa ya hore ke tlo tlatselletsa tekesi, ke imele tekesi.

Ha nka ba ka rata tshebedisano mmoho eo ya mo ho ba, matlwana a ne a le haufi le shopo, le matlwana a teng ho lefifi batho ba bang ba tshwarwa poho ka moo ka matlwaneng. Ke bone ho sa bolokeha ho hang hobane le dijo tse o di rekang, o bona di sa hlweka ho ba di pela matlwana.

Aa, boramakoloi ha ba nkele ditletlebo tsa setjhaba hloohong.

Ee, e bolokehile direnkeng. Ke bona ntho e ngwe le e ngwe e le hantle, re fumana dijo haufinyana le ha re tatile.

Ba be ba tatetse tjhelete, ba tatetse le hore ba kgutle, ba tlo nka bapalami ba bang. Ka nako eo, ba beha maphelo a rona kotsing, ha ya bolokeha ho hang le maphelo a rona ha a bolokeha.

Dumelang bontate, re ne re kopa thuso re lahlehile, re ya motse Kapa. Re fositse tsela re kopa thuso le re tataise le re bontshe hore na re tlameha re tswe ka tsela e feng, hore re lo fihla motse Kapa re bolokehile.

Ke tlelwa ke hore hona le kotsi pejana, ke ka moo di ditekesi di tsamaya empha letshoho, hore ho na le se seng se etsahetseng.

Ke tlelwa ke hore ke dule fatshe le boraditekesi ba bang ke ba bontshe tsela ena e bonolo ya hore batho ba fumane dintho ha bonolo renkeng, le hore e ka kgona hore e fihlise bapalami hae ba bolokehile.

Ke bona dintle tsa teng haholo ha e le hore o potlakile, o bona hore ditekesi di tlo o fihlisa morao ho nako eo wena o yang ho ona ha o na le lebaka la tshohanyetso.

Aa ha ke so palangwang sepalangwang sa e-hailing, ha ke tsebe letho ka sepalangwane sena.

Tshebeletso tsa bese, nkile ka di palama, ke di beha robedi hobane ba re palamisa re le bangata ka hare, o fumane ba bang re eme ka maoto ho sena moo re dulang teng, re petetsane ha bohloko.

Re ne re nkile tsela ena e telele haholo ho ba e bolokehile, ha e na le sephethephethe se sengata sa dikoloi.

Ke hore re etse dihampo hore, ho bolokehe le bana ba tle ba tsebe ho bolokeha. Makoloi a fetang moo a jahile a tle a kgone ho ema.

Ke ne ke tsamaile ka sekolo ke nkile ka leeto la bese, e bile leeto le letelele haholo. Re ne re tsamaya le bana ba sekolo le mesuwe ya rona, re ne re eja mefao ya rona borotho, tirinki jwalo le dinama. Re fihlile ha monate mo, ra ba ra kgutla ha monate, re ne re eya Botshabelo.

Ke ho bona hore maphelo a rona a tla pele, ho dula ba tla ba sheba hangata hore na ho re a kenywa re le bangata ka hare ho ditekesi. Le hore ba behe ditekesi tsa bona matshwao a bona re tsebe hore, ke ditekesi tsa nnete ha se ditekesi tse batho.